Kgethololo e ka bakwa ke go tlhoka kitso maikutlo a a phoso ka bogole le ya setso e sa amogeleng batho ba ba farologaneng. Re ka e fokotsa ka go ruta setšhaba ka bogole go rotloetsa le go amogela botlhe le go tlhomamisa gore batho ba ba nang le bogole ba akarediwe mo ditirong, mo dikolong, le mo diphaposiborutelong.

Go se kgakala go fitlha ditlhamelong tsa pholo go nna motlhofo go bona thuso ka potlako fa go tlhokega. Ditirelo tsa potlako ko di thusa ka go boloka matshelo go fokotsa kotsi ya malwetsi le go thusa batho go fola ka bonako. Tsena se tokafatsa botsogo jwa setšhaba.

Bolwetse jwa TB botlholwa ke kokwatlhoko e bidiwang micro-bacterium tuberculosis bo fetela ka phefo fa motho a hema mo lefelong le le tswang kokwanatlhoko, fa o tshwaetsegile o tshwanetse go nwa dipilisi 'tsatsi le letsatsi ka nako e e rileng o seke wa di lebala le go sala taelo tsa dingaka ka tlhokomelo gore o fole sentle.

Motho a ka lemoga kankere ka matshwao a sa tlwaelegang jaaka go nna le dintho tse di bonagalang mo mmeleng, go fola ka bonya, kgotsa go ikutlwa o lapile fela. Go botlhokwa go kaya ngakeng ka bonako fa o lemoga diphetogo tse di sa tlwaelegang, ngaka e tla dira diplatlisiso tse tse di tshwanetseng mme fa kankere e netefadiwa o tshwanetse go simolola kalafi ka bonako.

Mabaka a magolo ke palo e oketsegang ya batho malwetsi a a ntseng a namela le go tlhoka dingaka le didiriswa tse di lekaneng. Batho ba le bantsi ba ba ikaega ka dikokelong tsa tsa setšhaba ka gonne di sa dule thata ke ka moo di nnang di tletse.

Fa o tlhoka kalafi o tshwanetse go seka wa emela go letlelelwa ke go tsaya dikgato tse di tshwanetseng o ka tlhalosa gore kalafi e e potlakileng e botlhokwa go fokotsa kotsi ya go lwala le go netefatsa pholoso. O ka emela go buisana le ngaka go tlhomamisa gore o fitlhela thuso pele ga kotsi e kgolo mme o ka kgotheletsa go ya kwa tlhatlhobong ya bongaka ka pele, go latela dikgato tsa ngaka le go netefatsa gore batho ba utlwa dikgwetlho tsa gago.

Ditirelo tse di tlamelwang bagodi di akaretsa tlhokomelo ya diphologolo. Tirelo ya temo le ditharabololo tsa boitekanelo. Bagodi ba amogela thuso ka go tlhokomela metlhape go lema le go jala ditlhare, le go kgetha ditharabololo tsa malwetsi. Gape ba amogela ditiriso le didiriswa tsa polase go thusa mo go tlhokomelelong le temothuo.

Dingaka di re naya maina le melemo gore re e reke ka bo rona go netefatsa gore re fitlhele melemo ka bonako, e lefa e le dipilisi kgotsa dikarolo tsa kalafi motho a ka reka molemo ka madi a gagwe fa a ka se atlege ka diphetogo tsa botsogo ka potlako. Le fa go ntse jalo go botlhokwa go nagana gabedi pele a nwa, fa a sa akanye pele a ka ba le dikotsi tsa go se fole sentle go tsenya dikokwana tsa dipilisi le go amogela diphatshimo tse di ka bakang tshenyo ya botsogo.

Ditlamorago tsa go nwa melemo ya maitirelo di ka akaretsa diphatsa tsa botsogo jaaka go tlhokafala, go thulana ka go loma dikotla, go fa diphatsa tse di boima kgotsa go lebelela malwetsi a mangwe a boitsholo. Batho ba dira melemo e seng yone ka gonne ba ka nna ba sa tlhaloganye dikotsi tsa yona.

Dikgwetlho tse dikgolo di akaretsa go tlhoka melemo le di diriswa tse di lekaneng, palo e e kwa godimo ya balwetsi, go tlhoka dingaka tse di kwa le dipalangwa tse di sa tswang kwa mafelong a kalafi.

Ke ka mo tlhalosetsa ka bonolo le tlotlo gore go nna le HIV gago bolele gore ke kotsi mo bathong, mme ke botlhokwa gore ke itshireletse le go tlhokomela ba bangwe. Ke mo rotloetse go itse gore mogare o fetela ke madi le dikamano tsa thobalano tse di sa sireletsegang. Ke ka mo gakolola gore a buisane le mosadi wa gagwe ka thobalano e e sireletsegileng.

Nako e telele ya go ema mo dikokelong tsa setšhaba e ka ama botsogo jwa mmele ka go oketsa botlhoko, letshoroma, le go fokotsa nako ya kalafi. Mo lefatsheng la maikutlo e ka baka go tenega, go tshwenyega, le go felelwa ke tsholofelo. Seo se ka dira gore balwetsi ba ikutlwe ba sa amogelwa sentle mme ba seke ba kgotsofala ka ditirelo tse ba di amogelang.

Badiri ba go tima melelo ba lebana le dikotsi tsa go swa, go hema mosi, le go gobala. Gape ba ka tshwarwa ke letshoroma le kgatelelo ya maikutlo. Dikgwetlho ke go tlhoka didiriswa, tse di sa lekanelang, le go fitlha ko lefelong ka bonya.

Boleng jwa tlhokomelo le kgotsofalo ya balwetsi ba farologana fa go bapisiwa kokelo ya poraefete le ya setšhaba. Kokelo ya poraefete e fana ka tlhokomelo e e potlakileng, didiriswa tse di manontlhotlho, le badiri ba lekaneng ka jalo balwetsi ba kgotsofala thata. Mo kokelong ya setšhaba go ka nna le bothata jwa go tlala ga balwetsi, tlhokego ya didiriswa, le go latela lobaka lo lo telele.